Owu, owu, owu, ndingakhubeka! Ndingadandatheka emphefumlweni idatha yam ndingekagqibi ukuyisebenzisa ingekapheli iveki, iphele phambi kwexesha. Eyi, kunganyanzeleka andazi. Heyi, ndingakhathazeka kakhulu! Kwelinye icala ndingaziva ndiphelelwa ngamandla ndingayazi uba mandithini kuba idatha kweli xesha langoku ibaluleke kakhulu kuba awukwazi uxhumana nabantu ababalulekileyo kuba ndiyafuna ukuba ndikwazi uba ndicacise emsebenzini xa ndingayanga, ndixelele umphathi wam. Ndiyafuna ukuba xa ndikhumbula umntu wasekhaya ndikwazi ukumbhalela kuwo onke amakhasi onxibelelwano. Ndingakhathazeka kakhulu, andifuni nje ukuxoka.

Idatha endithi ndiyisebenzise mna ngokosuku ndingatsho ndithi ngu-one gig. Isizathu sokuba ndiye ndisebenzise u-one gig zinintsi izinto endizenzayo ngosuku kodwa ke ngelinye ixesha ndiye ndisebenzise nangaphezulu kuba ndiyangena nakooWhatsApp ndithethe nabantu, abanye basende ii-videos nakooTikTok ndingene nakooFacebook. Ndingenele izizathu ezibalulekileyo ke ingakumbi kuWhatsApp kuba kukhona abantu ekufuneka ndibaxelele yonke into phayana. Ndinezihlobo, ndinabasebenzi ii-colleagues, abantu yonke loo nto leyo, ngabantu endiye ndithi ndibaxhomane nabo kula makhasi okuxhumana.

Idatha phambi kwexesha kum, heyi, ndingalindelanga. Ndakhathazeka kuba ndaziva ingathi ndirobhekile. Ndaxakwa because ngoba ndandingayisebenzisanga nakangangoko. Zange ndikwazi nokuba ndikwazi ndibaxelele ndicele emsebenzini ndibaxelele uba andizubakho ngoba ndandingenayo imizuzu yokufowuna and zange ndikwazi cacisa kuWhatsApp. Ndakhathazeka kakhulu, ndadandatheka emphefumlweni, andifuni nje uxoka. Andifuni nje uxoka, ukuphelelwa yidatha phambi kwexesha akonwabisi, awukwazi ukonwaba.

Ndiyijonga nakathathu ngosuku. Andinalo andinawo andinayo, andizothi ndiyijonga ngexesha kangaphi kodwa ndiyayijonga nakathathu ukuqinisekisa nje ukuba ingaba isebenziseke kangakanani. Xa ndivukayo ndiyayijonga, ndiyisebenzise ndiyijonge emini, naxa ndilalayo ndiphinde ndiyijonge ukujonga nje ukuba ingaba sengaba umonakalo endimenzileyo, endiwenzileyo sele emngakanani. Ukujongisa nje ezo zinto ezo.

Hayi, hayi, ayanelanga igagabhayithi enye ngenyanga, inyanga inde kakhulu. Igagabhayithi enye iphela kungekapheli neentsuku ezintathu. Igagabhayithi enye incinci kakhulu ngokuba ngokwexesha langoku yonke into siyenza ngedatha. Ndizongena kuWhatsApp ndithethe ngedatha, ndingene kuFacebook ndithetha ngedatha, ndingene kuTikTok ndithetha ngedatha. Inintsi into efuna idatha kweli xesha langoku kuba thina singabanye asisebenzisi ii-minutes, and ne-minutes ziphinde ziphele kwangoku. Igagabhayithi eyi-one ayiyanelanga inyanga kum.

Idatha ixabisa kakhulu eMzantsi Afrika, ndiyavuma. Kodwa ke noko ezi nethiwekhi azifani, ikhona le mna ndiyisebenzisayo noko andazi uba ndiza kubiza kanjani kodwa ke inezipeshiyali noko eziye zifumaniseke ukuba amaxabiso akhona aphantsi kakhulu ngokungummangaliso. Ngelinye ixesha ndide ndisebenzise idatha yeveki ide ide iphele iveki loo datha ndingakhange ndiyigqibe ngenxa yobunintsi bayo.

Idatha kaloku, yo into ethi qatha kum engqondweni ndivele ndicinge sendi-online ndicofa ikhompyutha yam okanye ifowuni yam ndifumana zonke ezi job ndidla ngozifumana online. Inintsi into ebalulekileyo endinceda kuyo idatha, indinceda ngokuba ndingakwazi uya ngaphandle. Mhlawumbi ndithi sendicinga ukuya kwezi ndawo zolonwabo, ezi ndawo zolonwabo ke azirayithanga. Idatha iyandinceda ndikwazi ukuzikhwebula kuzo ndihlale apha endlini ndicofe ifowuni yam, ndizibukelele ooWhatsApp nooTikTok kube mnandi kum. Idatha ibaluleke kakhulu, nasemsebenzini ndiyakwazi usuke nje ndichaze ukuthi andizukwazi ukufika sixhumane kula makhasi okuxhumana lula nje.